A thi thu vhuya nda vhona muvhuso u tshi kho tikedza vhaswa kha bola ya milenzhe hune nṋe nda dzula hone.

Zwi nga vha tsitsela muya wa vho fhasi arali hu si na masheleni a uri vha kone u vha phathi ya tshikwadi tshetsho tshine vha khou ṱoḓa u tambela tshone.

Zwauri hu shumisesiwa tshelede musi hu na vhuṱambo ha dzi tshaka, fhedzi zwi dovha zwa ita uri vhathu vhane vha vho ḓa kha shango ḽashu vha shumise tshelede vha dovhe vha sie tshelede ngauri vha vha vha khou renga na u buka fhethu ha vhulalo na zwiḽiwa zwine vha vha khou ḽa zwone zwivha zwi kho ṱoḓa tshelede.

Ndi nga uri vhatambi vhaswa vha hanefho hune vha vha vha kho tamba vha hone vhathu vha shango vhanga vha thusa nga u vha ṋekedza dzi donation uri vha kone u renga zwiambaro zwo teaho kha heneyo mitambo i ne vha khou tamba yone na uri vha ite dzi mitambo na maṅwe mashango anga tsini zwithu zwo no tonga dzi tournament vhatshi vha tikedza khazwo.

Ngauri vho fhedza u shumisa zwishumiswa zwezwo zwa zwa mitambo vha tshi fhedzi vha zwi tuwise vho zwi vhea hune zwa dzula hone vha sa ṱuwe nazwo mahayani.

Nga u vha tikedza na u ṱoḓo ḓivha vhukoni vhune muṅwe na muṅwe avha naho uri vha kone u vha vharangaphanḓa ndi nga musi u tshi ḓivha uri iwe u kona mini.

U tamba mutambo wa dzi game ngauri ndi a zwi funa zwa tamba dzi game online.

Ee ndi musi ndi kha ḓi feiva iṅwe ya dzibola thimu ya dzi bola ye ya vha i khou balelwa nga maanḓa vha tshi dzula vha khou ḽiwa ḓuvha na ḓuvha ndo fhedza ndo tou i litsha nda ri athi tsha i funa.

Ndi zwa ndeme ngauri arali vhana vha tshi kho wana sapoto vha fhedza vha tshi khou khunyelela kha zwa mitambo vha bva kha zwithu zwi si zwavhuḓi zwine vha nga zwi ita arali vha si na sapoto uri vha ite zwa mitambo.

Vho ḓisa mvelelo yavhuḓi ngauri vho ḓa vha buka fhethu ho edela vha ḓi dovha vha tshimbila na mimoḽo yo fhambananaho vha tshi renga zwithu zwine zwavha takadza vha tshi renga zwiḽiwa zwo fhambananaho vha tshi tshimbila na dzi ḽokishi dzo fhambananaho vho vha vha tshi kho sia tshelede fhano South Africa.

Ndi ḓivha zwi tshi kho to amba fhedzi uri honoyo matshudeni o wana muvhala mukene u vha a tshi kho kona u guma gai kana u vha o dzhia vhuimo vhufhio.

Ndi ya u ita dzi fundraising na u rengisa zwithu zwo fhambananaho na u ita dzi tournament.

Ndi vhona ungari vha nga vha na masheleni vha nga kona u ita zwithu zwo fhambananaho vha nga engedza na thimu yavho ya vha na vhana vhanzhi vha dovha hafhu vha train na vhana vhaṱuku.

Hai a uho hoyo mutambo wa so tshikoloni tshanga fhedzi ndi nga takalela u u lingedza.

Ndi tshi tamba netball na ḓirama ndi zwone zwithu zwe nda ndi tshi ita zwone musi ndi kha ḓi vha tshikoloni.

Ndi nga ita uri tshifhaṱo tshi vhe vhukati tshi dovhe hafhu tshi vhe tshihulwane tshine tsha ḓo fhedza tshi kho kona u ṱanganyisa vhana vhoṱhe na mitambo yo fhambananaho.

Ro vha ri tshi tamba zwithu zwo no nga dzi ndode dzi khadi, uḽu, masikiṱani ndi zwithu zwine ndi nga si zwi hangwe.

Thi thu vhuya nṋe nda wana pfufho fhedzi hu na muṅwe musidzana we a vha a tshi kona badi netball we avha a tshi dzula akho pfufhiwa ri khaḓivha tshikoloni nga dzimedala.

Nga u fhaṱa zwiimiswa zwine zwa kona u accomodate mitambo yo fhambananaho zwivha zwi kho to sumbedzisa uri ndi mitambo mifhio ine rakho iṱoḓa na u renga zwishumiswa zwo teaho.

Ndi nga musi ndi tshi kha ḓi ṱalela TV ndi tshi vhona bola hovha huna thimu ye ndi tshi funa ya ḽiwa mbilu yanga ya vhavha badi ngori he nda ndo dzula hovha huna dzi thimu hovha huna vhathu vho no kho ṱalela vha vha kho kolela thimu yanga uri yo ḽiwa.

Ndi mutambo wa bola wa u gidima na wa ḓirama mutambo une nṋe nda u takalela nga maanḓa ndi wa ḓirama.

Dzi social media platform dzi khou shela mulenzhe muhulu kha mabindu a vhathu ngauri na musi u kha ḽiṅwe shango muṅwe a kha ḽiṅwe shango u a kona u renga product ine wavha wo i vhambedza kha social media.

Ndi mutambo wa dade musi thimu ine nda funa yone i tshi wina nda ndo takala nga maanḓa lwo u to thoma in ten year ro wina khaphu.

Ndi khaedu dza u sa vha na masheleni o renga zwishumiswa zwo teaho na u sa vha na saizi kha zwiambaro zwa netball.

Ndi zwa ndeme u gudisa vhana nga ha mitambo yo fhambananaho nṋe ndi vhona uri ndi khwine vha tshi gudiswa nga mitambo ine a i ngo ḓowelea not mitambo ine yo ḓowelea uri ḽiṅwe ḓuvha u a wana vhana havho vha tshi nga kona u fhirisa vhana vhane vhavha vho uri vho no i guda zwa vha balela.

Ndi uri hu vhe hu na zwithu zwiswa zwine vhathu vha no ḓo vha vho bva kha maṅwe mashango vha tshiḓa fhano South Africa u vhona dzi bola zwine zwa nga vha keeper bisi musi vha saathu ya stadium.

Ndi ya uri musi thimu ine ra funa yone yo wina ri a takuwa ra tzhemelela ra takala ra lidza mabalapala ra tshina ngori rivha ro takala.

Zwi sika mishumo minzhi kha vhaswa ngauri vha wana dzi temporary mishumo ya tshifhinga nyana uri vha yo thusa nga u kunakisa na u ṱhogomela vhathu musi vho ḓo vhona dzi bola zwiṱediamu.

Ri hu vhona dzi benefit dzine vha dzi wana vhanga vha vha tshi wana zwiḽiwa zwine vha fhiwa vhoyo u tamba dzibola hanefho hune vha vha kho tamba hone vha dovha hafhu vha ṱuṱuwedziwa khamusi nanga zwiambaro zwine vha zwi wana kana tshelede ine vha badeliwa yone u fhirisa uri tshikoloni u vha u khou tambela mahala dzina ḽa tshikolo fhedzi.

Ndi takalela mitambo ya u ṱuṱula mihumbulo ngauri zwi ita uri ni vhe na nḓivho kha zwithu zwe nda vha ndi sa zwiḓivhi.

Ee ndi musi ro yo tamba kha tshiṅwe tsha tshiṅwe tshikolo ra ḽiwa zwikoro zwine zwi a shonisa u zwi amba ra vhuya ro vhaisala badi fhedzi ro guda uri u luza a zwi ambi uri a ri nga si tsha wina.

Tshikoloni tshine tshavha hune nṋe nda dzula hone zwishumiswa zwa mitambo a zwi ngo to ḓala ngo ralo ngauri ndi tshikolo tshine tsha wanala mahayani ndi vhona u nga ri vha kha ḓivha na zwine vha khou ṱalela khazwo.

O vha ndi khou ṱalela debi, nda ndo takala nga maanḓa ḓuvha ḽe thimu yanga ya wina, ndo bvela nnḓa nda takala nga maanḓa na dzikhaladzi dzanga ri khou lidza mabalaphala.

Ndi vhona ungari u shumisa inthanethi, wa dzhena nga maanḓa Facebook na yutshubu zwi a badela nga maanḓa, so ndi vhona ungari arali vha tshi kho ṱoḓa u anḓadza mishumo yavho vha nga ita uri vha zwi poster kha dzo dzi puḽatifomo dzine dza vha uri dzi a badela tshelede vhathu vha tshi viewer.

Ndinga mufha ngeletshedzo ya uri kha ḓivhe uri vhathu vha ne a khou vha thagetha vha na miṅwaha mingana nahone vha amba tshaka luambo lufhio, ndi tshaka ifhio, and then ono wana hezwo zwithu zwoṱhe, kha concentrate kha u vha content ine ya vha uri na quality, zwi zwinepe zwi vhe zwi tshi vhonala, mafhungo ane a kho ṅwala vha a si na dzi spelling errors.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine dza vha hone arali munwe atshi kho tamba ulu na muṅwe, ndi ya uri muṅwe a tshi kona muṅwe a sa koni u ane u ḓo dzula o akha ho ḽa akho ṱamba a yeṱhe.

Muṱogwa ndi musi vhathu vho ugwa zwidindi zwo fhambana zwinzhi zwinzhi vha panga matombo nga ngomu, vha tamba vha vhavhili kana vhararu, vha tshi khou vhona u ndi nyi ane a ḓo fhedzisela a kho doba matombo manzhi a sala zwidindi zwawe zwi si na tshithu nga ngomu.

Ee, ndi vhona ungari u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi a thusa nga maanḓa kho u fhaṱa muthu ane a vha uri una o tandavhuwa muhumbuloni a dovha a vha o vhibva ngauri, zwi vha zwi khou u fha u vha na tholarentsi. U kona u konḓelela nga maanḓa ngori u tshi kho luza u vha a kho ṱoḓa u ḓivha uri why ndi kho luza solution ine nda nga ḓa nayo ndi ifhio.

Wa guda musi wo dzhia kiḽasi dza u tshina ndi nga ri ndi u kona u phala tshigwada, u vha na vhukonani ha vhuḓi na tshigwada vha dovha hafhu a kona u vhori u fit nduri u vha u kho exercise vha dovha vha kona u ḓivha uri iwe ndi zwifhio zwine wa konesa zwone ende na uri vhathu a vha eḓani ende vhathu vha ngo fhiwa mpho dzo no fana.

U nga ri khadi yo u fhiriseliwa, na u tamba uḽu, na u tamba bola. Ndi zwithu zwine zwa kha ḓivha hone nga mannḓa end ndi vhona u nga ri tshi kha ḓi u fhiriselwa na kha vha mirafho ine ya kha ḓi ḓo ḓa.

Nṋe ndi takalela u ṱalela dzi thonamende dza dzi bola dza mahayani ngauri ndi vha ndi khou pfesesa uri ndi nḓila yanga yo khontributha kha community ine nda vha ndi khayo kana ine nda dzula khayo.

Ndo fhedza ndo vha na mme wa tshikolo, ngauri ndo vha ndi tshi funa nga maanḓa zwa u ita ḓirama, na u tshi na tshikoloni zwino houḽa musidzana naye o vhatshi zwikona a mbo ḓi fhedza o vha mme anga wa tshikolo.

Ndi vhona zwo fanela uri vhaswa vha vhe zwipiḓa zwa dzikiḽaba dza u ita nyonyoloso ngauri, zwi vha zwi kho ita uri vha dzule vho ḓowela mivhilini yavho uri vhone vha fit, a zwi to amba uri vha to zwi thoma musi vho no aluwa zwivha zwi kho ita uri vha aluwe vha na mivhili yo khwaṱhaho.

Ndi a kona u ita tsedzuluso nga ha uri khirikhethe ya hone.

Nṋe tshikolo tsha nda dzhena khatsho vha tshikolo tsha mahayani, ende vho hu si na uri vha na u dzhenelela nga maanḓa kha zwa mitambo ndi uri hovha hu si na na thimu ya ya tshikolo ya tshikolo ya mitambo, bola ya milenzhe kana netball zwayo.

Musi u tshi kho tamba u lu na vhaṅwe, zwithu zwi no ntakadzesa nga maanḓa ndi uri u vha u tshi khou kona u vha na vhukonani u fhaṱa vhukonani na vhanwe vhathu, wa dovha hafhu futhi wa kona u vha na u konḓelela ngori u i ṱoḓa maanḓa u tshi kho fhufha nṱha na fhasi ivha i nḓila ya u exerciser.

Vhathu vhanzhi vhono nyaga u tamba mitambo kha inthanethe, its either vha kho to downloader dzi geimsi kha kha dzi app store dzavho, kana vha kho to u ya kha dzi bething apps, kana dzi website ndi hone hune vha nga tamba hone mitambo.

Hune nṋe nda bva hoṋe zwithu zwine vha vhaswa vha ita zwone ndi u tamba bola ya milenzhe ndi zwone zwithu zwine zwa vhori zwi active nga maanḓa, ende vhaswa vhanzhi vha a dzhenelela lela hone ngori vha vha khou pfha uri ndi uri ndi zwine vhathu kana vha tshi khou aluwa vha si kho funga ri arali wo bva tshikoloni u tshi vhuya u tea u vha u khou ya prakthisini bolani, ndi zwone zwithu zwine vho no dowela zwone.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho langana na khonani dzanga uri ri dovha ri kho u tamba mitambo yo fhambananaho ro ya dzi geimisini, so vhathu vha fhedzwa vha kho phula out nga ḓuvha ḽa hone lo la uri ro ṱangana zwo disappointa nga maanḓa ngori ndo no dzula ndo ḓi vhudza uri na musi ḓa ri kho tamba dzi geimsi dzo fhambananaho.

Ee nṋe ndi vhona ungari u tamba bola ya milenzhe zwi a khwaṱhisa muvhili wa muthu, khathihi na marambo awe ngauri muthu a tshi khou tamba bola heiḽani, u vha a kho gidima nga maanḓa lune zwavha zwi kho amba uri uvha a kho exercise muvhili wawe a khou bvisa mapfura, na dzi thoksinsi nnzhi dzine muvhili wa dzi u ṱoḓi throung biko.

Game ya soduku ndi nga vha vhudza uri vha dzhenelele khayo nga ṅwambo yori i ya ṱuṱula muhumbulo ya dovha hafhu ya ita uri vhavhe bizi na matshilo avho vha sa ite zwithu zwo bvaho.

U tea u tambiwa nga vhathu vhaṋa kana vhavhili, ngauri zwi vha zwi khou bva khori vha kho atshiva mini vha khou tamba nga zwidindi zwingana.

Ndo vha ndi tshi tamba nga maanḓa ndi tshi i funa nga maanḓa khadi, tshenzhemo yanga yo vha i ya uri i a thusa uri u dzule u fit muvhilini wau na uri u a i a takadza badi ndi zwithu zwine zwa vha tshaḽenzhi mara zwi a takadza u tshi kho zwi ita sa ṅwana.

Ndi mutambo wa uḽu, ndi mutambo wa ice cream, ndi mutambo wa masikiṱani, ndi pfha uri heyi mitambo ndi yone mitambo ine ya tambiwa vhathu u bva vha vhaṱuku uya kha vhahulwane.

Muravharavha ndi ḓivha uri ndi geimi ine vhathu vha i tamba vhaṅwe vha to ḓirowa kha bammbiri, vhaṅwe vha tamba vha vho wanala ya i tshi ḓirowa na kha mabogisi a makumba, vhaṅwe vha to ḓi ḓirowela vha tamba.

Vhavha vha khou ṅwala dzi hobi dzavho sa nḓila yo amba yo ḓi expressa uri vhone nga nnḓa ha mushumo vha ita zwithu zwa hani zwi dovha hafhu zwa thusa na vhathu vho no kho vha thola vha ḓivhe uri ndi vhathu vhane vho vha active.

Ndi mutambo wa khadi ndi wa u tamba khadi ngori ri vha ri khou pfha uri its a way of exercising.

Ndi mutambo wa khadi ndi vha ndi kho ita khadi ngori ndi vha ndi kho i shumisa sa mutambo mara nda dovha hafhu nda i shumisa as for exerciser.

Ndi mutambo wo tshimbila hune wa vha u khou tshimbiliwa vhathu ri vhanzhi nga tshigwada ndi a u takalela badi ende ndi a zwi funa badi u tou ita nga tshifhinga tshanga.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ngauri vha vha kho ḓivhadza na vhaṅwe vhathu vhane avha zwi ḓivha uri hu na mutambo mukene une wakho itea, zwa dovha hafhu zwa ita uri vhathu vhanzhi vha zwi ḓivhe u kone u vha na vhathu vhanzhi vhane vha dzhenelela khawo.

Ndi nga anḓadza nga mutambo wa u tamba khadi ngauri ndi mutambo une nda u funa nga maanḓa and ndi nga shumisa zwithu zwi nonga TikTok, ngauri ndi pfha uri ndi pfhesesa uri arali vhathu vhanzhi vha ḓi dzhenisesa kha mutambo wa khadi vha nga fhedza vha tshi kho luza na weight ine avha i ṱoḓi.

A thi thu vhuya nda ḓi wana vho ndi khou vhona mutambo wa dzi bere shangoni ḽa hashu a zwiho zwithu zwo raloho, fhedzi ndi nga zwi takalela nga maanḓa u ḓi wana ndi kho zwi ita.

Ee, ndi vhona zwi tshi thusa u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe ngauri arali huna mutambo vhathu vha tshi khou rengisa zwithu, vhathu vha tshi khou renga hanefhaḽa hu vha hu tshi kho ḓi tradiwa.

A thi athu vhuya nda ḓi wana vho ndi khou guda dzinwe nyambo kana sialala nga nṱhani ha zwa mitambo, ngauri a thi muthu ane nda tori ndi kha zwa mitambo nga maanḓa.

Ee, ndi vhona unga ndi mutambo une wa nyanyula vhathu ngauri huvha ho betshiwa dzi tshelede, ndi vhona ungari vhathu vhanzhi vha ṱuṱuwedziwa ngao ende vha u takalelesa nga maanḓa ngauri vha vha vha kho ḓivha uri arali bere ye vha betsha ngayo ya wina vha kho ṱuwa vho fara tshelede hayani.

Ndi zwa musi ndi tshe muṱuku ndo vha na dzikhonani nnzhi nga maanḓa ngori a tshi ṱangana na fhethu hune ha tonga hoḽoni so ri tshi tamba mitambo yo fhambananaho, zwovha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Ndi mutambo wa rugby vhathu vha fhano Afurika Tshipembe vha u funa nga maanḓa ende u funiwa nga tshaka dzoṱhe, zwino u tshi tamba vhathu vha ṱangana vha vha tshithu tshithihi.

Ndi vhona unga zwi a sika mishumo ngauri zwi a itela vhathu uri vha rengise zwithu zwo fhambananaho vha wane masheleni, ha dovha hafhu ha vhori hu na vhathu vhane vho no tholiwa uri vha kunakise siṱediamu kana hanefho hune ha vha hu khou tambelwa hone navho vha vho wana vho mushumo wa tshifhinga nyana.

Ndi ngauri tshifhinga tshoṱhe u tshi tamba mutambo wa rugby na musi nne ndi sathu to ḓi wana vho ndo dzula fhasi navho ri kho vhona, mara u tshi dzhena mashoponi vhavha vho takala nga maanḓa ndi uri hu vha hu na vhuthihi na iwe muṋe wa zwipfha uri wo ṱanganedziwa fhethu hafho.

Ee, ndi vhona ungari hu vha na tshumisano ya vhuḓi vhukatini ha masipala na vha dzulisano ngauri muṅwe na muṅwe u vha a tshi zwi ḓivha uri u ḓo benefitha vha dzula tsini hanefho vha ḓovha vha khou rengisa zwithu zwo fhambananaho vha ita masheleni.

Ee ndi vhona i tshi thusedza ngauri musi vhathu vho bva kha mashango o fhambananaho vha tshi yo vhona bola hanefho hune ya khou tambela hone, vha ṱoḓa fhethu ho eḓela ho ḽela zwa ita uri mini vhavha vha khou thusedza.

Hai thi thu ḓi wana ndi tshi kho u ṋamela bufho ndi tshi khou ya kha mashango ḓavha uyo vhona mitambo ya bola ya milenzhe.

Ee nṋe ndi vhona ungari ya thusedza kho ri vhathu vha wane mishumo ngauri arali vhathu vha so ngo to tholiwa hanefho nga heneyo khonṱhiraka ine yavha i kho ḓo nakisa stadium, vhaṅwe vha to ḓi itela mishumo nga u rengisa zwiḽiwa na mahalwa nga nnḓa hanefho.